Go tlhokega bopaki jwa gago e le moithuti, lekwalo la go bontsha gore o dumetswe ko sekolong dingwaga, ditokomane tsa botho, ID, proof of residence, boemo jwa madi, maikalelo a akhaonto e e budiwang.

Mefuta ya tshenyegelo ke interest rates and fees, ditefelelo tse di oketsegang fa o palelwa ke go duela ka nako, bogolo jwa madi a o ka adimang, boemo jwa gago jwa madi le morokotso. Meputso le ditlamelwana. Polokego le tshegetso ya bareki. Dipeelo le ditshwanelo, terms and conditions.

Banka kgotsa mokoloto mongwe le mongwe o tla leba seo go tsaya tshweetso ya gore a ba ka go naya karata, ke limit-e efe ya madi ba ka go e naya, ke di kgonagalo dife tsa go duelela. Go tokafatsa credit history ya gago o tshwanetse o tlhome leina le siameng mo mokgatlhong wa madi, o duelele ka nako, tlogela go tsenya dikopo tse dintsi ka nako e le nngwe. Nna le account e e tswelang pele.

Tsela ya go tlhomamisa gore kopo ya gago ya karata ya sekoloto e tsamaya sentle, kgobokanya ditokomane tsotlhe tse di tlhokegang go fokotsa diphoso tse di ka tlisiwang ke go palelwa ke go supa boammaaruri. Bala mme o tlhaloganye maemo a karata pele o dira kopo. Go tila dikotsi tsa go tsena mo sekolotong se se maswe, tlatse foromo ya kopo ka kelotlhoko. Bala credit report ya gago pele, kwala madi a o a amogelang sentle, botsisa ka mefuta e e siametseng boemo jwa gago.

Gore o kgone go itse tshedimosetso ya madi, o tla e duela go itse nako ya tefelo le diphelelo fa o sa duele. Go tlhaloganya ditshwanelo le boikarabelo jwa gago, a karata e sirelediwa fa e utswiwa. A o na le tshwanelo ya go e sebedisa kae.

Kitso e thusa motho go itse gore karata ya sekoloto ke madi a adimiwang, eseng madi a gagwe. O tla itse gore fa o sa duele ka nako o lefisiwa morokotso, morokotso, le gore o tshwanetse go laola tiriso ya yone. Motho yo o nang le kitso ya madi o kgona go sekaseka di-interest rate, ditefelelo tsa ngwaga, meputso kgotsa ditlamelwana, melawana ya tefelo. Seno se mo thusa go ikgethela karata e e siameng le e a kgonang go e duelela.

Histori ya gago ya madi, a o kile o adima pele, a o dueletse ka nako, a o kile o a se duele gotlhelele. Madi a o a amogelang, ditshenyegelo tsa gago, mosebetsi le botshelo jwa gago jwa madi, a seo se kopane, a ke karata ya sekoloto, a ke sekoloto sona bo sone.